I ku va a endla leswaku ku va na vuhlayiseki eka vanhu lava va nga endzela ntanga. Nkoka wa kona i ku va leswaku va un'wana na un'wana a tlhelela laha a humaka kona a hlayisekile naswona leswaku nkarhi lowu taka va kota ku tsakela ku vuya va vuya.

A ndzi se tshama ndzi famba hi xitimela lexi xi endlaka leswaku ndzi nga si tshama ndzi famba hi xitimela i ku va a ndzi le kusuhi na na xona, naswona a ndzi koti ku fikelela eka xona naswona na swi tsakela swinene ku va ndzi tikuma ndzi karhi ndzi tirhisa xitimela.

Ndzi nga va hlamusela leswaku yo xiyimo xi bihe ngopfu laha ndzi nga kona, ku na ntlimbano wa timovha. A ku koti ku famba movha wu yi suka laha ka ndhawu leyi ndzi nga eka yona ku ya eka yin'wana, ku pfumaleka na vuphelo bya marha leswi ku nga na ntlimbano wa timovha hi swona.

Ndzi vile na ntokoto wo biha swinene na muchayeri wa thekisi hikuva a ndzi xotisa mali leyi a ndzi fanele ndzi hakela ha yona kambe ku vi le xiphiqo xi kulu ngopfu hikuva mali le leyi a yi a yi xota yi ri yitsongo a ku ri khume naswona dirayivha, ku nga muchayeri wa thekisi a nga lavi na ku swi tiva sweswo. Yena a wo lava mali ya yena yi helerile swi endle leswaku ku va nyimpi yikulu ngopfu.

Magoza lama faneleke u ma u ma landzelela i ku va u tiva leswaku xitimela loko u khandziya a wu khandziyi xi karhi xi famba naswona u fanele u khandziya xi nga se suka u tshama hansi leswaku u nga vi na khombo ra ku tshuka u wa.

I xitimela lexi xi lavekaka eka swiporo lexikulu, a ku laveki timovha a ku laveka yini. I rivala ka switimela ntsena.

Madzolonga lama ya nga kona eka mathekisi ku va va mathekisi va lava ku va va karhi va tirha va ri voxe, a va lavi munhu wa movha a tikuma a ri karhi a khandziyisa vanhu hikuva va ri ntirho va ri wa vona ntsena.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tshika ku famba na vusiku hikuva na vusiku ku bihile swinene, va nga tshuka va hlangana ni tinsulavoya ti va endla swo biha naswona a swi a swi kahle ku famba na vusiku, loko va lava ku endla swilo a va swi endle ra ha vona ku ri na nhlikani.

Embuyelo wa kona i ku va u tiva swiharhi swo hambanahambana hi tinxaka ta swona naswona wa kota ku hambanisa leswaku lexi xiharhi i xiharhi xa njhani.

ku va ku fana na mindhavuko ya Xitsonga, loko u fikile endhawini u fanele u khidzama, u xeweta ku komba leswaku wa xixima eka ndhavuko wolowo.

Ya nga khumba leswaku u nga tshuka u khukhuriwa hi mati ya lwandle naswona a wu swi tivi leswaku ku ta humelela yini loko maxelo ma nga yimanga kahle.

Gautrain, i xitimela lexi xi tsutsumaka hi rivilo ka xiyimo xa le henhla swinene kambe leswin'wana switimela swi famba hi ku nonoka.

Lexi u fanekele u xi endla loko u karhi u famba edorobeni ku va u famba u nga ri ku tlhaveteleni eka riqingho ra wena naswona u fanele u va na vuxiyaxiya naswona a wu vulavuli na munhu un'wana na un'wana.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele va landzelela milawu ya patu naswona ku va va hundza kumbe ku ka va nga landzeleli milawu ya patu swi nga endla leswaku swi va chela emakhombyeni, to fana na ku va va va na tinghozi eka movha.

Swi hi pfuna leswaku hi tiva matiko naswona hi vona matiko mo talo hi nkarhi wutsongo hikuva u ta va u kha u famba le henhla hi xihahampfhuka.

Swi fanerile hikuva swa kota ku pfuna eka mikarhi yo tala ni masiku hikwawo.

I ku va muchayeri wa thekisi a hlamula tikhasimende ta yena kumbe vakhandziyi hi ndlela ya kahle naswona a nga tshuki a hlamula vakhandziyi ndlela yo ka yi nga ri.

Yi pfuna leswaku loko u ri na riendzo ra xihatla, a wu boheki ku va u fanele u ya emathekisini leswaku u ya yimela layini kumbe u yi yimela thekisi yi tala. Wena wo endla leswaku Bolt yi fika eka muti wa wena yi ku teka yi ku yisa laha u faneleke ku fika kona hi nkarhi.

loko a ko va mina a ndzi ta endla leswaku bazi loko ri fanele ri teka riendzo ro ya ekule, ku fanele ku ku va na na varheyili vambirhi leswaku va ta cincana. Loko wun'we a karhele wun'wana a ku kondza un'wana a wisa.

Ina, hikuva ndzi ta fanele ku hakela movha leyi nga na swipimelo leswi u fanekele u swi hakela leswaku movha wa wa mina wu sirheleleka naswona u ndzi fanekele leswaku ndzi fanele ndzi chela petiroli eka masiku hinkwawo ku kondza ni kota ku tirhisa movha.

I ku vona leswaku va fanele va xiyisisa naswona ku va na mpimelo wa nhundzu leyi nga ta va yi layichiwile ku yi nga hundzi mpimo hikuva ku nga tshuka ku endleka swo tala emagondzweni hikokwalaho ka ku va nhundzu yi tele ngopfu naswona movha lowu nga ta va rhwale nhundzu wu nga tshuka wu luzekeriwa hi vulawuri.

Ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikuva eka vutomi bya mina a ndzi tshamanga ndzi tikuma ndzi khandziyile xi xihahampfhuka naswona hi leswi a ndzi swi navela ku va ndzi tikuma ndzi hlangane na swona evuton'wini bya mina.

Swi va khumba hi ndlela leyi ya ku ku tatisiwa mitsengo eka leyi ya khale a va hakela yona naswona swi endla leswaku va tikeriwa hi ku hambanahambana ka vona.

Mina ni ndyangu wa mina swi nga hi khumba hi ndlela leyaku hi nge he koti ku fikelela leswaku hi nga tikuma hi fambe hinkwerhu hi ri ndyangu se leswi swi ta endla leswaku ku kha ku tsemiwa leswaku hi nga ha fambi hinkwenu edorobeni kambe ku famba munhu wun'we kumbe vambirhi.

Ti tlakuka hikwalaho ka minxavo ya diesel leyi na vona se va yi kumaka hi xiyimo xa le henhla hi xe le henhla se leswi swi endla leswaku va va tlakusa minxavo.

A va swi kumi hikokwalaho ka ku lava va nga na swo famba va tibyela leswaku munhu wa vudyuhari a fane a hakela ku fana ni vanhu lavan'wanyana.

Mina a ndzi ta n'wi pfuna hikuva a nga swi koti ku va a kuma a kota ku xava thikithi ra bazi naswona ku va ku ri mudyondzisi loyi ni n'wi tivaka.

Swi nga va pfuna leswaku siku na siku va tiva leswaku vuhungasi bya vona i yini naswona na vona va titwa va ri va nkoka emisaveni.

Ri endla leswaku u tiva ntsengo lowu u humesaka hi n'hweti loko ku ri bazi u ri tirhisa ku famba hi rona siku na siku kambe u ri tirhisa n'hweti hinkwayo u kota ku tiva leswaku i mali muni leyi u yi humesaka naswona wa swi tiva leswaku a wu tshami u khome mali hi mavoko.

Ti-smart card i makhadi lama u ma tirhisaka loko u fika ebazini i khadi leri va nga ri chekiki leswaku u ri hakerile kumbe njhani kambe loko u fika ebazini u fika va swi vitana leswaku i tap loko u fika ebazini u khumbisa kona ri ku nyika vulawuri leswaku bya le.

A ndzi ta tirhisa hikuva leswi swi ta endla leswaku ndzi nga tshuki ndzi va na nkingha ya ku va ndzi lahlekela hi mali hikuva ndzi ta va ndzi hakerile khadi xikan'we hinkwayo.

Mintlhontlho leyi vanhu va nga na yona i ku va van'wana va tsandzeka ku hakela makhadi naswona a va swi tivi van'wana leswaku ti-smart card ti tirhisiwa xinjhani.

Mina tanihi muchayeri wa bazi a ndzi ta endla leswaku mani kumbe mani loyi a nga na mahanyelo yo biha eka mina a ndzi nga ta va na lexi a ndzi ta endla xona kambe lexi mina a ndzi ta xi endla i ku va ndzi tirha ntirho lowu ni nga tholeriwa wona leswaku ndzi wu tirha.

Hikuva vachayeri va mabazi va rhwala kumbe ku khandziyisa vanhu vo tala hi nkarhi wun'we hi ndlela leyi swi kahle leswaku kumbe swi fanerile leswaku va wisa va nga se sungula ku rheyila kumbe ku dirayivha mabazi. Leswi swi endla leswaku va nga tshuki va khudzahela loko va ri eku rheyileni naswona va nga vangeli va nga vangi tinghozi emagondzweni.

Mina a ndzi ta va byela leswaku ndzi karhele ndzi kombela ku wisanyana for ku wisanyana nkarhinyana wo leha ku nga awara yin'we naswona hi ta ya emahlweni na riendzo ra hina leri hi nga na rona.

Loko i ku va swihahampfhuka swi suka hi mikarho ya swona hi ku papalata tinghozi leti nga ta endleka loko ti ri ehenhla ti ri ku eku haheni naswona ti fanele swi tiveka leswaku yi famba njhani ku kondza yi fika laha yi fikaka.

swi nga fanelanga hikuva mabazi ya ya layicha vanhu lavo tala swinene naswona mali leyi loko va yi engetelela va endla leswaku van'wana va nga ha koti ku fikelela eka ntsengo lowu a va wu .

Ina ku fane ku thoriwa vatirhi leswaku loko xikolo xi huma ntirho wa vona i ku va va yima epatwini loko ku lava ku hundza n'wana kumbe vana va yimisa timovha leswaku vana va kota ku hundza va nga le ku tsutsumeni hikuva swi nga va vangela leswaku va wa va .

Ndzi nga ya ndzi ya magalela emaphoriseni leswaku ndzi fikile endhawini yo karhi ku ta wisa kambe loko ndzi hetile ku wisa ndzi kumile leswaku xikanyakanya xa mina a xa ha ri kona maphorisa va ta ndzi pfuna ku xi lava.

Swi nga endla leswaku u tshuka u va na nkanganyiso wa ku tlumbiwa hi timovha leti ti va ka ti ri eku tsutsumeni kwala kusuhi ni patu.

Mina ndzi nga hlamula ni nga hlawula Intercape hikuva hi yona yi nga chipa naswona hi yona yi fambekaka naswona nkarhi lowu va wu vulaka leswaku u ta fika hi wona u ta fika hi wona.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a n'wi khomisa four hundred eka four hundred leyi u ta tlhela a kuma na cinci leyi ku nga fifty rhandi leswaku a ti kumela swa ku xava endleleni hi swona hikuva bazi ra hina ri chipile.

Ndzi n'wi hlamusela leswaku a fanele a nghena eka Intercape lahaya loko a nghena ku va ku tsariwile leswaku loko u lava thikithi u tlhava njhani naswona u fanele u vekela khadi naswona u vula leswaku u lava ka kusuka hi nkarhi muni swi va swi tsariwile kwalayani.

A swi hlayisekile swinene hikuva ha swi kota ku va mi nga famba mpfhuka wo leha mi nga hlangananga na nchumu swo biha ku kondza mi ya fika laha mi fikaka kona.

Kula hi ndlela leyi ya ku loko ndzi karhele ndzi kombela leswaku va va ndzi fambisa ni munhu loyi hi nga ta cincana hi ri karhi hi rheyila naswona swi va leswi swi faneleke leswaku hi fanele hi famba hi ri vambirhi ku loko un'we a karhele loyi un'wana a chayela.

Tiyisisiwa hi ndlela ya ku muchayeri wa bazi a landzelela milawu ya le patwini naswona a nga tsutsumi leswaku a ta hatlisa a ya wisa.

Susiwa hi ndlela ya ku va va thola ma-security lava ma nga ta rindza loko ri perile leswaku mabazi ma hlayiseka eka vukhamba bya ku va ma yiviwa.

A ndzi na vuxokoxoko byo tala ngopfu hi bazi ra Luxy Coach hikuva a ndzi se tshama kumbe laha ndzi kumekaka ndzi ri kona a ndzi se tshama ndzi hlangana na wona.

J Hlungwane hikuva bazi leri varheyili va kona va na ntirhisano loko swi ta eka vakhandziyi naswona va na mahanyelo eka vakhandziyi va vona xin'wana lexi na xin'wana lexi vakhandziyi va xi kombelaka va va endlela hi moya wo basa.

A ndzi titwi kahle hikuva ndzi va ndzi tsandzeke ku va ndzi xava thikithi eka inthanete naswona ndzi va ndzi ri karhi ndzi lava ku famba swa xihatla.

Mina ndzi vona yi ri mhaka yo leyi nga basa swinene hikuva tibazi ti fanele ti xaviseriwa tikhampani to hambanahambana ka tona.

A ndzi a ndzi voni swi fanerile ku va va pambuleriwa ntsengo hikuva ku va ku ri vanhu lavakulu naswona va swi kota ku hlayisa mali hi ndlela yo basa swinene u nge tshuki u hlayise mali ku fana na vona.

U khome tibege to ringanela naswona leti ti nga ta kota ku nghena eka bazi.